Va fanele ku chela khemikhali endzeni ka mati leyi vitaniwaka jik leswaku yi dlaya switsongwatsongwana endzeni ka mati, kumbe ku ma tseleka mavila leswaku va kota ku ma nwa kumbe ku sweka hi wona.

Ti fanele ku dya matsavu na swin'wana na swin'wana swo aka miri wa tona.

Va ta tirha katsongo va ta va va nga hatlisa hikuva va ta va va tirha hi vukheta, mavoni ma ta va ma nga voni ku fana na loko ri xile.

Hi nga vuyeriwa hi tindhawu to byala eka tona na swakudya swi ta tala vusweti byi ta hela hikuva ku ta tumbuluka mintirho ematikoxikaya, naswona swilo swa ku fana na mati na swin'wana na swin'wana na ntumbuluko swi nga hatla swi kumeka.

Miri ya vatirhi ya karhala naswona a nkarhi wu va wu tsongo wa ku tshovela, leswi va faneleke ku swi tirhisa ku va va hlula mhaka leyi va fanele ku kombela ku pfuniwa hi va government-e ku va va va pfuna hi swilo swa ku ta yelana na michini ya ku tirhisa magezi na swin'wana na swin'wana swa michini leswi nga ta va endla ku va tirha kahle.

Ndzi nga n'wi vutisa hi vutivi bya yena mayelana na ku fuwa hi swifuwo, na swiphiqo leswi a va ka a hlanganaka na swona eku fuweni ka yena swifuwo leswi.

Swi pfuna leswaku ma nga boli, naswona ku dlayeka switsongwatsongwana.

Va fanele ku tirhisiwa e nkarhi wa ku ringanela naswona va fanele va va na malunghelo ya vona, mayelana na vatirhi va le mapurasini xin'wana xa kona va fanele va kota ku vulavula loko va ri na swiphiqo.

I swigalana va fanele ku tirhisa vinegar ku kota ku fafazela lahaya swimilanini.

U fanele u sungula u ma vandla endzhaku ka swona u ma tsemelela u tirhisa mukwana ma endla swiphisaphisani, endzhaku ka swona u ma chela kumbe ku ma faka endzeni ka oven ma kota ku oma kumbe u ya ma veka ehandle edyambyini.

I ku hava vutivi hi swa vurimi kumbe ku loloha.

E-e, a swi na xandla swimilana swi va ku ri swimilana leswi byariweke kambe maxelo i swilo swa ntumbuluko.

Ku hava ka mpfuneto, ku hava switirhisiwa, ku hava mali na ku hava makhasimende.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva hi ta kota ku kuma swakudya hi ta kota ku ti hanyisa ha swona.

Ku tolovela ka ndhawu kumbe mahanyelo ya le ndhawini yaleyo, ku pfumaleka ka mitirho hikuva vanhu va tshama va tele, leswa swi nga ta kalisa na mali ya ku hanya ku tihanyisa ha yona, na rihanyo ra vona ri nga hlaseleleka hikuva ndhawu ya leyo va ta suka va nga yi tolovelangi.

Swimilana swi ta kula swi va kahle na ntshovelo wa kona wu ta va kahle.

I ku dyondzisa swichudeni hi vutivi bya vurimi.

Ina, ndzi tshame ndzi yi dya ya dyeka naswona ya nandzika.

Ina, ta olova na swakudya swa tona swa olova ku va u swi kuma.

Ku cinca ka maxelo hi swona swi nga ta endla leswaku na misava leyi swimilana leswi byariweke kona yi hlaseleka, yi onhaka naswona vaaki va nge vi na swakudya swa ku ringanela ku va va kota ku hanya hi swona.

Va susa misava na ku lulamisela misava leswaku yi olova ku va u tirha hi yona kumbe ku tirhela eka yona na ku chela manyoro.

Ni nga tsala hi vutivi na swiphiqo na mbuyelo wa swa vurimi.

Na mali yi nga tala hikuva u ta kota ku xavisa leswi u swi byaleke kumbe ku swi tshovela, u ta kota ku tihanyisa.

Yi ta kota ku tihanyisa hileswi yi swi tshoveleke kumbe ku ti xavisela swona yi ta kota ku kuma timali.

Ku vaviseka, ku lumiwa hi switsotswani, ku tshwa hi dyambu na ku va va nga mbali swilo leswi faneleke, ku va va va sivela ku tshwa hi dyambu na ku nga n'wi mati lama ya eneleke.

Ina, ya hi pfuna hikuva switirhisiwa swa kona swi kota ku pfuna varimi.

Hi leti ti fuyiwaka leswaku ti veka matandza.

Ku va vantima va kota ku nghenelela ka swilo swa vurimi.

Ndzi kombela u ndzi khomela eka xihoxo lexi nga va kona ndzeni ka masi, ndzi kombela u nga byeli vanhu ndzi ta endla hi ku antswa na ku endla ntirho wa mina hi ku hetisiseka enkarhini lowu taka.

Va ta kota ku ti hlengeletela mali leswaku va kota ku endla leswi va swi navelaka hi nkarhi wa vona va nga ri na va nga ri na ku vilela.

Byi hoxa xandla hindlela leyinene hikuva swakudya a swi nga ta va kalela, hambi mali kumbe timali va nga ri na tona ta ku ya ma madorobeni va ya xava swakudya. Va ta kota ku tihanyisa hi swakudya leswi va ti kuriseleke swona kumbe ku ti byalela swona emakaya.

Ku va va chela mati endzeni ka swigubu leswi swi boxiweke emilolweni ya swona va kota ku va cheleta ha swona.

I ku pfuneka hi vutivi naswona loko u endla swikombelo swa mintirho u nga hatla u hlamuriwa.

Swakudya leswi swi nga ni rihanyo ra kahle eka tona.

Ximumu ndzi nga byala swifaki kambe hi Xixika ndzi byala miroho, hikuva hi tinguva letiwani swilo leswiwani swi kula kahle.

Ku swi tirhisa ku tshungula na ku swi tirhisa ku ti basisa ha swona.

Ku nga tumbuluka mintirho.

Leswaku vurimi a byi yi hi mhaka rimbewu na vaxisati va nga nghenelela kumbe ku dyondza hi mhaka vurimi.

E-e, a hi mianakanyo leyinene hikuva swakudya leswiwani ti nyikiwaka swona a ti na rihanyo ra a swi na rihanyo ra kahle kumbe ku aka miri.

Swa olova ntsena u ri na switirhisiwa swa kona.

Yi nga chela xandla eka swilo swa timali leswaku mintirho yi ta tala.

Avuxeni mufambisi, tolo a ndzi yingiserile xiyanimoya eka mahungu laha va nga tivisa leswaku ku ta va na xidzedze namuntlha. Ndzi kombela u salisa endzhaku hi mhaka swona hi ku va u languta mavonelakule, kumbe ku hlaya mahungu u ta kota ku va na na na na vutivi hi mhaka xidzedze lexi.

leswaku swi nga tshwi hi dyambu naswona loko swi funengetiwile swi kota ku pfutela swi nge lavi mati yo tala.

Swi nene hi ku tirhisa muchini i ku swi ta hatlisa, swi ta hlenga na na nkarhi kambe leswo biha i ku vanhu va ta helela hi mintirho.

Ina, maxelo i ntumbuluko ma va ma nga endliwaka hi munhu.

Leswaku ti nga onhaki.

Ina, hikuva hi fanele hi kuma swakudya eka yona.

I ku pfuneta hi swa timali ku pfuneta hi switirhisiwa na ku tumbuluxa ka mitirho.

Vuhumelerisi bya nyama byi endla hi va na swakudya kambe vuhumelerisi bya wulu byi endla hi va na swimbalo.

Ku loveka ku omisa ku hlanganisa ku virisa na ku horisa.

Ina, hikuva vutomi bya vona byi va byi nga hlayisekanga hi ku hetiseka.

Swakudya swa ku fana na mavele kumbe swifaki, mbewu ya kona hi nga kuma yi hlaseriwile hi ku cinca ka maxelo.

E-e, hikuva va ta va va hlayisekile naswona mintirhweni va ta fika ka ha ri na nkarhi.

Tihuku leti fuyiwaka emakaya hikuva a ti tlhava tlhaviwi swilo kumbe ku fakiwa tikhemikhali ti va ti yo kulisiwa hi swilo leswi swi nga na rihanyo ra kahle la makaya.

Hilawa ma xaviweke exitolo.

Ku tirhisa michini hikuva swi ta hatlisa naswona swi ta hlenga nkarhi.

Swimilana swi ta va na makulelo ya kahle naswona na na rihanyo ra kahle.

Ku dya miroho leyi byariweke ekaya u kota ku lawula leswi u swi cheleka eka swimilana loko wa ha byala na loko wa ha swi kurisa kambe swa le xitolo a wu swi koti ku swilawula.

Mali yi nga hlengeka naswona misava yi n'wanyana yi nga kota ku va na rihanyo ra kahle loko mati ma nga ri kona.

Switandzhaku swa kona i ku lahlekeriwaka mali hikuva swi ta lava loko tinsimbhi ti onhaka, kumbe ti onhakile swi ta lava ku kumiwa tintshwa, naswona loyi a hlayiseke a teretere a nga ha a nga fanelangi ku va a yi hlayisa hi ku a nga swi koti ku yi nanekela.

Va nga vuyeriwa hi swa timali naswona mitirho yi nga tumbuluka.

Ina, hikuva hi nge vi na vusweti eka swakudya.

Mitirho ya vanhu yi ta hela.

I ya mapencisi hikuva a yi tsokombeli ngopfu.

Mabarha na ti tiretere swi endla ntirho wu olova naswona swa hatlisa.

Leswaku yi ta kota ku dyeka naswona yi nge hatli yi onhaka.

Ndzi nga vutisa hi vutivi na swiphiqo leswi va hlanganaka na swona na mbuyelo wa kona.

Mipfuno ya kona i ku tisa mintirho kambe swiphiqo swa kona i ku pfumala switirhisiwa na vutivi.

I ku pfuna ntirho wa gezi loko gezi ri nga ri va ri nga ri kona.

I ku va bela riqhingho ndzi va vikela hi swiphiqo leswi ni nga hlangana na swona.

I ku lava mpfuneto eka swilo, leswi faneleke switirhisiwa loko ku ri na dyandza kumbe mpfula.

E-e, a swa ha hlayisekangi.

Tinhwembe na guxe na thyeka.

Mahanyelo na vuhlayiseki.

Mintirho yi ta tumbuluka naswona vusweti byi ta pfumaleka.

Ku cinca ka maxelo kumbe swakudya swa ku va na na rihanyo ra ku nga ri kahle.

I ku va ku va na ndzhuti.

I ku va ndzi famba ndzi xavisela vanhu emakaya.

Swi hatla swi kula naswona swi hlenga mati.

Hi ku va kombeta hi mbuyelo wa kona.

Misava yi ta va na rihanyo ra kahle.

A ndzi nga ta titwa kahle, naswona a ndzi ta tsutsumela e-Police station ku ya pfula kheyisi.

Swi hatla swi kula naswona swi va swi tele.

I gross domestic product.

Swakudya swi ta va switsongo naswona minxavo ya kona yi ta va ehenhla.

Ku va swakudya swi va leswi taleke naswona swi kula hi ku hatlisa.

Eka ntanga kumbe xisin'wana ku byariwa swilo leswitsongo kasi eka ntanga kumbe masimu lamakulu ku byariwa swilo swa ku tala.

Ina i ntiyiso. A yi fanekele yi dlayiwa yi wa hi timhondzo.

Ku va swakudya i swi kumela ekusuhi.

Rihanyo ra misava ri va kahle naswona swibyariwa swi kula kahle.

Leswaku swibyariwa swi ta hi pfuna ku va hi va na swakudya swa ku enela hambi hi nga ya nga emavhengeleni hi ya xava.

Swi endla leswaku swakudya swi va na nxavo wa le henhla.

Nkhayelo wa nkaka u khayela ntsena a nkaka lowu wu nga wa wa rihlaza ntsena, kasi nkhayelo wa timanga u khayela timanga leti ti nga wupfa kahle u siya swidodwana.

E-e hikuva va hetela va n'wamapurasi va le makaya mintirho.

Hi ku xava ntshovelo wa vona.

Vurimi bya le madorobeni i vurimi lebyi byi tirhisaka manyoro, ku nga tikhemikhali naswona byi dumisa hikuva vanhu se va tala ku tirhisa tikhemikhali leti ta manyoro.

Vanhu va nge he koti ku fikelela nxavo naswona va nga ha koti ku rima.

Va ku nga ha tirhisiwi manyoro.

U fanele u langusisa matirhiselo kumbe switirhisiwa swa kona leswaku swa ha tshame hi ndlela ya kahle ke.

Ku va vanhu va ta kota ku ti hanyisa ku ya emahlweni hambi va nga ri na mali ya ku ya xava swakudya emavhengeleni.

Swakudya swi ta va switsongo naswona ikhonomi yi ta ya hansi hikuva van'wamapurasi a va nga koti ku xavisa.

I ndlela yo pfuxelela swilo, yi endliwa hi ku va ku tekiwa swilo swa khale leswi onhakeke swi tlhela swi pfuxeteliwa swi kota ku tirhisiwa kumbe ku tirha.

Ku va va ya mahlweni va tirhisa tindlela to hambanahambana loko va fanekele va cheleta swa swibyariwa swa vona.

Ku va nyama ya kona yi kota ku dyeka.

Misava yi nga hlaseriwa yi va yi nga ri na rihanyo leri lerinene.

Hikuva va thola vanhu naswona va fanekele ku susa michini leyi tirhisaka thekinoloji ku endla ntirho wa vurimi.

U fanele ku va na vutivi naswona u fanele ku dyondza hi mbuyelo na switandzhaku swa kona.

I tatana hikuva i ntirho wa vavanuna.

A ndzi ta byala xipinichi, matamatisi na tinyala hikuva a swi na vunyenyeti eku kuriseni ka swona.

A va nga ha vi na vanhu va ku enela kumbe makhasimende.

Murhi wa makamba ya magwava, u rhanga u ma chela endzeni ka poto na mati endzhaku ka swona u swi virisa.

Swa ku u fanekele a langusisa laha ku nga ta ya kona hikuva swi nga ha endleka ku akeriwa ehenhla ka misava leyi faneleke hi vurimi.

Ku tirhisiwa mati yo kufumela ku senga masi naswona a ma sengeriwa endzeni ka xilo xo chela eka xona.

Tikumeli miroho leyi nga na ku aka miri yi tlhela yi dyekaka hi nxavo wa le hansi swinene.

Loko ku akiwa madoroba yo tala ku tala ku tekeka e ndhawu yo tala naswona vurimi a byi nga ha kumi ndhawu yo byi byalela eka yona.

Loko swimilana swi kota ku kuma dyambu swi kota na ku kula kahle.

I mzambana na mafurha ya cooking oil.

Lava leswaku swimilana swi kula hi xihatla naswona swi va swi tele.

Van'wamapurasi a va nga ha koti ku kuma makhasimende hikuva emadorobeni ku ta va se ku xavisiwa emavhengeleni swakudya.

E-e hikuva swibyariwa a swi nga kuli kahle.

Tipholisi leti ta ku pfumelela van'wamapurasi lavatsongo ku va xavisela vakhomi va mavhengele.

Va ta kota ku kuma swakudya swa ku enela.

Hi ku famba na vona kumbe ku ta tshama na vona emindyangwini kumbe emasin'wini va karhi va va kombeta.

A va nga koti ku kuma swakudya swa ku enela hikuva switsotswani swi ta onha swibyariwa swa vona.

Yi pfuna hikuva u ta kota ku byala swibyariwa naswona u ta kota ku kuma swakudya.

Ndzi ya vulavurisana na mfumo leswaku madoroba kumbe vurimi swi fanele ku va na ndhawu yo ringana.

Mbango a wu nga ha koti ku va na misava leyi nga na rihanyo ra kahle.

Nga ti a ndzi nga ta titwa kahle hikuva a ndzi ta va ndzi ti hanyisa hi yona.

Hikuva a tiva vutivi hi mayelana na vurimi na bindzu ra kona.

I ximilana xa hikuva loko u tshinyiwa hi xona timpahla ta wena ta pendeka.

Hi ku va pfuna hi ku va lavela makhasimende ya le matikweni mambe.

Hikuva u tibyele leswaku mali yi endliwa emadorobeni ntsena.

Leswaku va tshama va ri na maphepha ya laha va rimelaka kona va ta kota ku sirheleleka loko se va van'wanyana va ringeta ku va tekela endhawu.

E-e hikuva vanhu va ti hanyisa hi wona na swona va tiendlela ximalana.

Ku va swin'wana swa kona ndzi swi omisa.

Ikhonomi yi ta kota ku kula.

Mfumo wu fanele ku teka goza.

Va fanele va tirhisana, van'wamapurasi va fanele ku xavisela ma va le madorobeni a swirimi swa vona va ta kota ku endla mali.

Swi vangiwa hi vusweti hikuva loko vanhu va suka va ri na mali a va nga swi ehleketi ku endla vugevenga.

I ku va byi dyondzisa hi mhaka maendlelo ya kona na swa maswekelo ya swa ndhavuko.

Va jaratela ndhawu ya vona, va tlhela va faka na tikhamera na swin'wana na swin'wana swa swi ndzindzakhombo.

A ndzi ta faka a darata ra ku va na gezi, ndzi tlhela ndzi faka na tikhamera na tialamu.

Ina hikuva loko va hlaseriwile va ta kuma ku pfuneka.

Ina hikuva mfumo wu teka ti-tax eka tona.

Swa ku pfuna ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi ku xavisela van'wamabindzu kumbe va le mavhengeleni hi swakudya leswi swi rimiweke.

Hi ku sungula hansi no hlela tindlela leti ndzi faneleke ndzi lawula ha tona.

Mi fanele ku mbala junifomo yo helela leswaku mi vhikeleka eka switsotswani na swin'wana swa swa ku lumana. Mi fanele mi mbala ejunifomo hikuva yi ta kota ku mi sirhelela na le ka dyambu na le dyambyini, naswona mi fanele ku tirhisa switirhisiwa swa n'wina leswi mi nyikeke swona ku va mi tirha eka ntirho wa n'wina.

Hi ku endla milawu no no na maendlelo ya swa vurimi.

U fanele ku byala swimilana hi ku ya hi makulelo ya tinguva ta kona.

Hi ku languta maxelo.

Hi tinguva ta kona.

Swa manguva lawa swa hatlisa kasi swa khale a swi hlwela.

Ina hikuva a ti koti ku tshama loko swi nga tsakangi.

Hi ku ringeta ku byala swibyariwa switsanana leswaku u ta vona leswaku swa kula kumbe swa fa ke.

I n'hweti ya Hukuri laha ku byariweke swifaki kumbe mavele na timanga.

A swi kuli kahle swi hetelela swi fa.

Ku va loko ndzi hete ku swi tirhisa ndzi swi basisa, naswona ndzi tlhela ndzi swi teka ndzi ya swi veka endhawini leyi hlayisekeke.

Hi ku hlatswiwa hi xisibi.

Hi ku kambela switsotswana swa muhlovo wo karhi, naswona u fanele u lava vutivi hi mayelana ni leswaku u fane u tirhisa a tikhemikhali tihi ehenhla ka switsotswana leswi.

Hi ku tirhisa swigubu ku cheletela mati endzeni, naswona loko u tirhisa mpompi ku cheleta u fanekele u tirhisa mpompi leyi yi nga ta khipa mati hi matsongomatsongo kumbe ku tirhisa swigubu leswi swi boxeteriweke u kota ku cheleta.

Vanhu va ta vabya.

Ina hikuva swi ta endla leswaku ntirho wu famba hi xihatla.

Ku va vanhu va dya swakudya leswi swi nga na ephoyizeni endzeni.

Ku helela hi mati na swibyariwa swi dyiwa hi switsotswani.

Loko swimilana swi kula kahle na switsotswana a swi va ngi kona.

Ku vutisa vanhu hi swivutiso mayelana na vutivi bya vona bya swa n'wamapurasi kumbe vurimi.

Iti GMO.

I ku cheleta hikuva swi olovile.

Hi ku pfa loko ndzi va holela ndzi va nyika na mali ya bonus.

Hi ku va wu tshama wu basisiwile.

Vanhu va tirhisa swikomu kumbe timbhongolo ku rima. Naswona munhu u fanekele ku rima eka ndhawu ya yena leyi a nyikiweke yona. Mati ma fanele ku tirhisiwa yo huma empompini kumbe munhu a ya enambyeni ku ya ka mati.

E-e hikuva van'wana va kona va na swilaveko swo tala leswi va kalaka va nga swi fikeleleki hi mali ya vona leyi nga yitsongo.

Tirhisa a tikhemikhali ku dlaya switsotswani.

Hi nguva ya xixika na ya ximumu swibyariwa swi tala ku kula kahle swinene.

E-e yi lungiwa hi munyu, endzhaku ka swona yi ya vekiwa edyambyini ku kota ku oma. Naswona ya dyeka u tlhela u tiphina.

Hi ku rhanga u yi basisa kumbe ku yi hlakula endzhaku ka swona u yi cheleta hi mati.

Ikhonomi yi kota ku kula naswona mintirho yi kota ku va kona vanhu va kota ku tihanyisa.

Ina leswi swi endla leswaku na mati ma tshama ma ri kona ya ku enela.

Swakudya leswi nga le emathinini.

Leswaku swi nga khomakhomi hi mavabyi.

Vurimi byo pfuxeta, i vurimi lebyi tshamelaka byi va ka kona eka swimilana ku pfuxelela kumbe ku ku basisa emasin'wini. Kasi vurimi bya khaboni i bya khale bya ku a byi pfuxeleli na ku basisa.

Ina leswaku va ta kota ku tirha kahle loko se va wisile, va tirha va endla ntirho wa vona hi ku hetiseka.

Hi ku va va languta maxelo leswaku ma ta va njhani, naswona hi ku hambanahambana ka tinguva ta kona.

I papila ro huma eka masipala.

Maendlelo ya GMO.

U fanekele ku swi basisa.

Hikuva ndzi swi cukumeta.

Ku va swi kula hi ku hatlisa.

Swakudya swa kona swa tala naswona swi kota ku kula hi ku hatlisa swi kula kahle.

Leswaku swakudya swi ta ka swi nga onhaki naswona swi ta tshama nkarhi wo leha.

I teretere yi endla ntirho wu olova eka vatirhi hikuva va nga ha tirhisi ngopfu swikomu.

Hi ku tirhisa swigubu leswi boxeteriweke ku cheleta.

I ku titshega hi vatirhi lava hakeriweke hikuva va ta tirha ntirho wa vona hi ku hetiseka va tiva leswaku va ta hakeriwa.

Loko se u ya byala endzhaku swibyariwa swa wena swi ta kula kahle, naswona u ta kuma swakudya leswi ringeneke hikuva van'wanyana va ta va va nga ha ri na swona.

I ku kala ka mali ya ku hakela vatirhi.

Switsotswana swi ta ka swi nga tali, swi ta kala naswona mavabyi a ma nga vi kona.

Ku va na xiyindlwana lexi xi nga na mubedo wa ku kota ku etlelela eka wona, xihambukelo na gezi na mati.

Nongonoko wa le ka Agriculture lowu nga ta lava grade ten ntsena.

Fanekele ku va ku fuyiwa a swifaki naswona vatirhi va fanekele ku mbala junifomo ya vona yo helela ku tisirhelela eka dyandza kumbe ku lumiwa hi switsotswani.

Navusiku.

Ku va u ti hlantswa hi mayelana na mihlovohlovo ya tona, naswona u fanele ku ti chela product ya Sta-Soft ku va ti tshama ti ri kahle.

Xilorana kumbe vhene u kota ku rhwala kahle nhundzu hinkwayo.

Vatirhi lava thoriweke ina.

Hi ku tirhisa xikweleti kumbe ku endla lay-buy u hakela hi katsongokatsongo.

E-e hikuva u ta sala u lava ku swi tirhisa endzhaku ka ku lomba van'wanyana vanhu.

Hikuva ndzi tshama ndzi yi basisile.

I ti-drones.

Ndzi fanele ku rhanga ndzi yi basisa ndzi yi khurhela, endzhaku ka swona ndzi yi phuphutela hi mati ndzi ta kota ku byala.

I timanga letikulu, ti endla leswaku ti hatla ti kula naswona ti tshoveleka kahle.

Endzhaku ka ku chichetela mindzhwalo kumbe a swibyariwa leswi swi endla leswaku swakudya swi nga khomi hi, hi switsongwatsongwana.

Ndzi to ringeta ku kelela mati.

Ndzi nga byala swifaki, timanga, tindluwa na miroho hikuva leswiwa hi swona swakudya swa kahle leswi akaka emirini.